UIF zwine nda ḓivha zwone uya nga ha nṋeyi, u swika zwino ndi ḓivha zwori UIF ndi dzangano ḽo no shuma u vhetshela masheleni, masheleni a uri muthu a tshi awela a kone u wana masheleni awe a si tsha shuma u a kona u apuḽaya masheleni avha a kho tshila ngao a tshi khou shuma. Ndi tshelede ine yavha yo vhetshelwa muthu we avha a kho shuma uri a tshi sala tshi awela kana o fhelelwa nga mushumo a kone u yo a vhila a kona u tshila ngao.

Kha tshi fhingani tsha zwino a thi vhoni vhaswa vha vhathu vhane vha vha uri vha vhunga tshelede ya mbulungano kana tshelede ya zwi bugwana. Vhutshilo hano maḓuvha i vhu ita uri vhaswa vha zwa dovha vha a khou zwi ṱhangela yela nṱha zwi tshi ḓa kha mafhungo a u vhea tshelede ya mbulungano, zwi tshi kho itiswa ṱhamusi nga ma ḓikiṱa nga vhutshilo ha ano maḓuvha.

Kha kha nyimele yo raloho ndi nga dovha nda founela murahu nda ṱalutshedza uri ndo thoma gai nda thoma gai ndi tshi ya u renga data but data dzo guma dzi songo swika kha luṱingothendeleki lwanga, ndi pfesesa uri zwi kho ṱoḓa muthu ane hahu kha dzi nndwa a lugise mafhungo na vhathu vhane vha vha uri ndi vha tshumelo yeneyo ya vhudavhidzani a vha vhudza uri data dzawe a dzingo swika.

Funeral cover ndi mbulungano, ndi mbulungano ya lufu i ngavha i ngavha yo vha khavara kana yo vha katela kha sia ḽa uri mufu a tshi lovha u ḓo nekedzwa bogisi hu ḓo nekedzwa tshelede kana u ḓo nekedzwa zwiḽiwa zwoṱhe na airtym. So dzi ya nga u fhambanana dzi funeral khava, so vha tamba zwo bugwana zwine zwa vhori zwiṅwe vha ḓo wana vha khou tamba nga masheleni o kaliwaho hanefha uri vha ḓo tamba nga vhugai uri vha kone u wana vha kone u wana bogisi ḽo imaho nga nḓila ḓe, vha kone u wana u wana zwithu zwoṱhe hezwo imaho nga nḓila ḓe.

Khumbelo ya UIF i itiwa kha department ya labour itelwa nga murahu ha musi vhone vho fhelelwa nga mushumo, vhone vha satsha kona u risiva magavhelo e avha tshi risiva hone ṅwedzi na ṅwedzi, vha ya UIF kha Department ya Labour vha ya vha apuḽaya kana vha ita kungedzelwaho vha ya u fiḽaa mabambiri uri vha kone u ḓi wana vha khou ongiwa nga tshelede ya UIF.

Ee u ya nga ha nṋe ndi pfesesa zwori mbulungano zwibugwana masheleni a ne a farea muvhunḓuni wa hashu, a thi pfesesi vho huri a si zwithu zwine zwa vha uri a zwi farei ngori zwi tshi ḓa kha mbulungano. Mbulungano ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi ṱoḓa tshelede nnzhi ende nga tshifhinga tshiṱuku, and u songo lavhelela zwori u vha u songo lavhelela zwori zwi ḓo swikelela hune kha musi wa ḓo welwa nga sia lini wa ḓo welwa nga khathihi kana nga khombo zwa lini. So ndi pfesesa zwauri zwi bugwana zwi tea u tambiwa kana ndi tea uri pfesesa zwi bugwana zwi a fareya lune zwi a tambeya thi vhoni hu na zwiṅwevho.

Vhashumi vha nga khwinifhadzwa khwine kana vha nga tikedza vhashumi vha vhunga uyo uvha u nwalisa kana ngo uyo u vha redzhisṱara kha Department ya Labour u sumbedza uri ri na vhathu vhane vha vha uri vha kho shuma anda riṋe kana vha kho shuma nga fhasi ha vho riṋe vhane vha vha uri ndi havha na havha na havha, u itela uri vha tshi vho apuḽaya UIF vha si tsha shuma vha kone u wana gavhelo ḽine vha ḓo kona u tshila vha tshi ya phanḓa vha khou ṱoḓana na miṅwe mishumo miswa.

Khaedu ine yavha hone ndi nga amba zwori ndi khaedu ya musi ni kho apuḽaya UIF kana ni kho ni kho lungisa mafhungo a uri ni kone u wana masheleni kana ni kone u wanagavhelo ḽo ḓo ni thusa ni si kho shuma, mara ḽavha ḽi tshi khou dzhia tshifhinga uri ni ḽi wane nga hetsho tshifhinga ende ni si kho shuma kana ni si kho shuma. So ndi khaedu khulu kha vhathu vhane vha vha uri vha vha si tsha shuma vho lindela uri vhutshilo ha vho vha ḓo kona u vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha nga gavhelo ḽeḽo ḽi ṱukuṱuku ḽine vha ḓovha vha kho ḽi wana ḽa uif.

Mbuyelo dzine nda nga amba dzone nga murahu ha musi vhone vha tshi kho shumisa medical aid zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri vha ḓo wana mbuyelo dza vhuḓi nga maanḓa, nga uri medical aid wavho u ḓo vha u khou badeliwa nga tshifhinga usoko itiwa zwa fhira maḓuvha,. So na musi vha tshi ḓo ya vhuongeloni vha ḓo farwa zwavhuḓi ngori medical aid wavho u tshi vho dzula nga ngona tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzulisea masheleni a khou badeliwa tshiṅwe na tshiṅwe tshi rayithi so medical aid i vha thusa zwi badela nga murahu ha musi uri a vha na masheleni zwine zwa khou amba uri vha tshi kho shumisa medical aid tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tsho dzudzanyea.

Ee ndi nga themendela muthu ane avha uri u kha muholo wo no tonga wanga u tamba zwi bugwana zwa mbulungano. Zwi bugwana zwa mbulungano zwivha zwi kho farea a si mafhungo uri vhathu vha khou badela tshelede nnzhi nnzhi vhathu vha kho ḓo badela tshelede heneyo ṱhukhuṱhukhu yo uri hu kone u vha na mushumo ngori lufu a u ḓivhi uri lu ḓo wela lini, so ndi pfesesa uri ndi khwiṋe muthu a tshi tamba tshibugwana.

Ndi nga mu eletshedza uri u vha na muḓini wau ndi vhona unga ndi zwone zwa khwine ḓana uya u dzula na vhathu vhane vha vha uri ndi vhathu vhanzhi vhanzhi, ni na muḓini wanu no ḓi wanela muḓi wanu ḓi rengela muḓini wanu ni vha ni na ni vha ni na peace of miḓini a kona u dzula muḓini wanu hu si na luambo lwa muthu. So no ḓi wana ḽimudi waṋu ndi pfesesa uri ndi zwino zwi thu zwavhuḓi. Zwine nda nga mu eletshedza zwone ndi nga mueletshedza mafhungo a uri u vha a tshi vho badela zwithu zwinzhi nga khathihi u kho tea uri nga muḓagasi wawe, u kho ḓo badela maḓi, u badela sevisi yoṱhe ya muḓi wawe. Ndi yone ngeletshedzo ine nda nga mufha yone ya uri a songo tou sedza kha mafhungo uri ndi uri ndi u i renga nga vhugai zwo concentrator kha nnḓu fhedzi hu vha hu na zwithu zwine zwa kho tea u badeli.

Ndi bannga dza no tonga dza vho Saswin bank dzine dza vha uri dzi a ṋekedza vhathu nga mafunzelele a dzi forex, ndi bannga dzo no tonga dza vho FNB dzine dza vha uri dzi a ṋekedza ngeletshedzo nga ha forex.

A thi a thu vhona u tovha na phambano ya u to ralo, vhathu vhaṅwe vha vhathu vha amba zwori vha pfesa zwori u renga airtime nga bannga zwiṅwe zwi sia zwikho vha ṋekedza fhedza luhafulelo zwi tshi ḓa nga kha dzi data dzine vha ḓo vha vha khou dzi shumisa ḓuvha na ḓuvha, vhaṅwe vha amba zwori vha tshi renga nga ATM na vhone vha pfa uri luhafulelo lwa hone lu vha lu khwine.

Ndi nga ṱalutshedza vhathu nga nḓila hei zwi tshi ḓa kha garaṱa ye nda thoma u i wana ya zwikolodo kha dzi bannga dzedzi dza vhoriṋe vha ḓo ṱoḓa vha ḓo ṱoḓa basa yavho, vha ḓo ṱoḓa lunwalo lwa vhuṋe, vha ḓo ṱoḓa hune vhathu vha vho uri vhone vha bva hone. Ndi zwone zwithu zwine vhavha vha khou ṱoḓa zwone vhathu vha banngani uri vha kone u swikela hune vha vha koloda tshelede.

Khaedu dzine dza vha hone musi vha tshi vha tshi kho vha tshi kho vha tshi khou ḓadza dzifomo fomo dza hone dzi vha dzo ḓala vha swikelela hune vha saina bammbiri ḽiṅwe na ḽiṅwe vha tshi kho vhea dzi initials dza madzina avho, bammbiri ḽo u thoma kha ri vha na mabambiri a a a ṱahe zwine zwa kho amba uri vha kho teo u ḓo u saina mabambiri a ṱahe u swikela ngo to ralo.

Ndi nga mu ṋekedza ngeletshedzo ya uri a tshi yo itisa khadi yawe ya tshikolodo u khou tea u ṱuwa o fara basa yawe, o fara luṅwalo lwa vhuṋe, a fara na na bammbiri ine a i wana ngei mushumoni ya malamba ine ya vho uri ndi payslip.

Garaṱa dza dza dzi bannga dza zwikolodo ndi garaṱa dzine dzavha uri a dzi fani na heneyo garaṱa ine yavho uri ndi ya masheleni ane wavha ukho to saver so ndi zwone ndi yone phambano, garaṱa ya zwikolodo i kono u dzula ine tshelede lune vha a kono u i shumisa.

Maitele a khumbelo ya garaṱa ya zwikolodo a tshimbila nga nḓila i tevhelaho vha ṱoḓa bank statement ya three months, vha ṱoḓa proof of ṱoḓa proof of president fhethu hune na dzula hone, vha ṱoḓa garaṱa ya vhu ṱoḓa garaṱa ya vhune, vha ṱoḓa payslip ya three months banks statement.

Zwi ya nga uri muthu u kho ṱoḓa u shumisa zwifhio anga shumisa khadi yawe nga hafho hune a saver hone masheleni u itela uri a kone u a shumisa zwavhuḓi a manzhi vhaṅwe vha ḓilugisela u shumisa akhanthu ya masheleni ane vha vha vho to a vhekanya.

Account account ya u deposit yo yo vheka yo vhetshelwa kana i na mbekanyamushumo ine yavha uri ndi ya u saver masheleni ndi mbetshelo ya masheleni.

Ndi u ita stop order hu tshe na tshifhinga tshine tsha vhori tshi ngavha stop order tsha ṅwaha woṱhe zwi kho amba uri tshelede ya hone i a kona u vha i a kona u vha na zwiṱukuṱuku zwine vha wana zwone nga nṱha ha heyo tshelede ye vha vhea khayo.

Akhaunthu ya vhuḓi ndi account ine yavha uri ivha i kho vha dzhiela zwiṱukuṱuku nga ṅwedzi ndi hone vha tshi ḓo kona u vhanḓa masheleni avho musi ṅwaha u tshi yo fhela.

Bannga i vhuya wa nga tshelede ine yavho uri ndi ya interest ine yavho uri ndi yone tshelede ine vhavha vha khou wana yone murahu u vhea tshelede yaṋu banngani.

Ee ndi nga vhulunga tshelede yau ya yunivesithi u itela pfhunzo dzanga uri ndi ḓi wane ndi khou vha muthu wa khwiṋe ndi khou ḓi khwinifhadza u fhirisa uri ndi yo u renga goloi ine tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe i nga ḓi tshaisa.

ndi nga ḓi imisela u u u vhulunga tshelede yanga kha dibosithi yo dzudzanyeliwaho u swikela zwezwo ndi tshi vho ṱoḓo u shumisa masheleni.

Ane anga vhuyeliwa hungavha nṋe mu dibosithi wa iyo tshelede kana mu dibosithi wa iyo account ine yavha uri ivha yo dzudzanyeliwa ngavha bannga yo ya nga mifuda fuda nga u fhambanana.

Khombo i ngavha kha dzi interate rapoo musi zwi tshi kho tea u gonya dzi inga pfuma na mini na zwoṱhe ndi zwone zwine zwa nga ita uri tshelede yavho i vhe i songo vhulungea.

Ndi vhona unga dibosithi dza dza dzo dzudzanywaho dzo tea vhaswa ?Ṱalutshedzani. Ee ndi pfesesa uri dzo tea vha tea u vha vhaswa ngauri vha nga kona u saver masheleni avho for tshifhinga tshilapfu.

Nyeletshedzo ine nda nga fha muthu ane a khou ṱoḓa uyo u vhea tshelede yawe kha dibo kha account ya dibosithi ndi nga mu eletshedza mafhungo a u uri ngayo saver tshelede yawe kana nga u vhulunga tshelede yawe for tshifhinga tshilapfu hune u ḓo wana na nzwalelo kha iyo tshelede yoṱhe ine a ḓo vha a khou i vhulunga.

U vhona mvelelo kha akhaunthu yo dzudzanywaho for u vhulunga masheleni for tshifhinga tshilapfhu.

Mobile money i thusa vhathu nga nḓila i tevhelaho i to u thusa vhathu u kona u ḓo sendela vhathu tshelede nga tshifhinga tshetsho tshine muthu a ḓovha a khou i ṱoḓa ngatsho, u fhirisa u ṱuwa muthu a to ya banngani a yo dibosithela muthu tshelede.

Yo vha i tshi nga thusa miṱa minzhi nga nḓila i tevhelaho ya tshi nga thusa miṱa minzhi zwi tshi ḓa kha mafhungo a u isa muthu tshikoloni, zwi tshi ḓa kha mafhungo a u isa muthu yunivesithi, zwi tshi ḓa kha mafhungo a u ita uri muthu a ḓi fhaṱela muḓi wawe. Ndi vhona unga life cover ya tshi nga shuma kha zwithu zwinzhi ya tshi nga dovha ya shuma badi kha malwadze ane vhathu vha vha khou ṱangana nae malwadze anea a tshifu malwadze ane a no tonga a dzi swigiri a dzi HIV.

Ndi tshithu tsho no tonga tsha u riṋe rumele tshelede nga kha vhuleludzi ha vhudavhidzani zwithu zwo no tonga dzi app, ndi zwone zwa kho amba uri vhunzhi ha vhathu vhane vha vha vha kho shuma dzi banngani vha to fhelelwa nga mushumo ngauri dzi app dza ano maḓuvha dzi kone u rumela muthu banngani, zwine zwa khou amba uri a zwi tsha ṱoḓa vhone uri vhone vha ye banngani uri vho rumela muthu vho rumela muthu tshelede vha kona u zwi ita vha hayani vho ḓi dzulela.

Zwithu zwine zwa nga itea zwavhuḓi ndi zwa uri vha ḓo wana dzi points dzavho dzi tshi khou gonya lune zwi ḓo ita uri vha swikelele hune vha kona u ita zwikolodo zwinzhi vha zwivhidza score. Score tshavho zwi kho amba uri tshi ḓo swika hune tsha ḓo vha tshi fhethu ha vhuḓi mimaragani yavho zwi kho amba uri vha ḓo kona u kona u ita zwiṅwe zwikolodo futhi, nga murahu ha musi vha khou ita uri zwithu zwavho vha badele nga tshifhinga.

Akhaunthu ya bannga ndi hune vha vheya hone tshelede yavho kana ndi nga amba zwori ndi ḽone bako ḽavho ḽa u vhetshela zwiṱukuṱuku zwavho.

Ndi u nga kona u vula akhaunthu ni tshi khou shumisa luṱingo.

Zwi nga ḓi ni ita uri ni ḓipfhe na muthu wa khwiṋe uri ni kone u hadzima tshelede banngani ni kone u i badela for miṅwaha miṱanu vhunzhi ha dzi bannga vha a ni hadzima ni tshi khou renga moḓoro lune ni ḓo guma ni kho i badela miṅwaha miṱanu.

Tshithu tshine nda nga tama vha tshi tshi bvisela khagala ndi mafhungo a interest, uri interest yavho i kho guma yovha vhugai kha heyo miṅwaha miṱanu nga murahu ha musi no ita ḽounu banngani.

Ngeletshedzo ine ndi nga ṋea khonani yanga musi a tshi kho dzhia ḽounu banngani ndi nga mu eletshedza uri u ḓo badela u ḓo badela loan yawe for miṅwaha miṱanu.

Ndi nga muvhudza mafhungo a uri na ḽounu u ya kona u ita a tshi kho shumisa mobile money.

Ndi zwithu zwi nonga dzi khadi dza dzi banngani dzi khadi dza mashophoni dza uri muthu a kone u wana luhafhulelo. Kha tshifhinga tsha zwino dzi founu dza ano maḓuvha dzi kona u vhulunga na dzi khadi dzedzo, na dzi khadi dzedzi dza dzi bannga vha kona u shumisa luṱingothendeleki lwavho u kona u yo u bvisa tshelede kana u badela afho hune vha ḓo vha vho renga hone nga luṱingothendeleki vha songo fara garaṱa.

Ndi nga humbula uri ndi nga shumisa aya masheleni ane nda vhori ndo fhiwa one ndi kho thoma ndi kho thoma vhutshilo hanga.

Ndi mbudziso ya uri ndo no fhedza u yo badela nga baḽuni hu avha na luhafhulelo kana hu avha na tshelede ine vha khou i vhea ine vha ḓovha vha kho to i ṱoḓa i cash, so ndi pfhesesa zwo uri ndi mafhungo uri muthu a vhudzise uri a tshi ḓo fhedza instalment tshawe kana a tshi ḓo fhedza u badela hu khou ṱoḓea vhugai uri a kone u khunyeledza u badela tshithu tshine a ḓo vha u renga tshone.

Ndi nga mu fhindula uri life cover iya thusa nga maanḓa ngori a u ḓivhi zwori mbulungo kana a ri ḓivhi zwori matshelo ndi nnyi ane a ḓo tsha ḽi kha ḓi tshila kana matshelo hu kho lovha nnyi, so ndi soko pfhesesa zwori muthu ana funeral cover u kona u vha wo khavara zwithu zwoṱhe na tshifhinga tshithihi.

Muthu kharali a sa fhulufheli mobile app ndi pfhesesa uri ndi zwine anga to guma akho to ya banngani ene mune uri a kone u wana vhuṱanzi ho fhelelaho.

Ndi nga dzhia phetho ine yavha na phetho ya nnḓu ine ya vha na na lufhera kana ine ya vha na dzi rumu dza hayarisa.

Ee, kha re no swika hune na hadzima masheleni banngani masheleni a ḽounu ee ni a pfhesesa u ḓivha zwori aya masheleni ni kho ḓo a badela for tshifhinga tshingafhanani, ende zwi ḓo dzhia tshifhinga tshingafhanani dzi interest repo dza afho fhethu ndi vhugai kana dzi interest dza eyo tshelede ine na vhori no i dzhia banngani ndi vhugai uri ni kone u dzula ni khou zwi ḓivha zwori ni khou badela tshelede ine ya vhori ndi vhugai.

Ndi nga vhudzisa mbudziso ya uri tshelede iyo ine na kho ya u i dzhia ni kho i badela tshifhinga tshingafhanani and dzi interest dza hone ndi vhugai.

Ndi muhumbulo wa uri life cover iya shuma musi muthu o no weliwa nga khombo life cover ndi ya ndeme.

Tshiṅwe tshithu tshine nda nga ita uri muthu a vule a vule akhaunthu ndi nga murahu ha musi a tshi ḓo tea u thusiwa tshiṅwe tshifhinga a tshi ḓo ṱoḓa thuso vhathu vha vhori uri vha mu nekedze masheleni ayo vha kho tea u tou a sendela nga kha akhaunthu, na hune a ḓo wana hone mushumo vha ḓo mu ṱoḓa yone akhaunthu uri vha tshi kona u mu holela vha shumise akhaunthu yawe.